Ngokwami ngiyacabanga ukuthi i-PPE, iyona vele e-protect-ayo in terms yokuthi i-unifomu and vele inama-protective layer. Angiyiboni inkinga ngoba yona, iyona esuke i-protect-a mina from mhlampe ukuthi ngigcine ngiba infected, ngoba ngiyacanga ngoba ngizosebenzisa into yokubulala izimbuzane, iyinambuzane njalo, so, leyo nto u-poison. So, iPPE vele, idalelwe to protect, unga-inhale-i noma ungahogeli imimoya ebhedayo, ugcina usuyithola usugula, ungasasebenzi isikhathi eside, sowumuntu ogulayo, o-weak. So, I think mina, angiyiboni inkinga, ingaba nje mina ngibe nayo, to use i-PPE. Kodwa phela ngoba vele idalelwe ukuthi ivikele mina ekugcineni.

Besingekho sihle, njengokuthi liyaduma noma liyanetha, ukuvuna akulula ukuthi kwenzeke. Kodwa ukunetha kwalo izulu njengengeyitshalo eyinjengomaklabishi, amazambane, eyidinga amanzi, imvula iyasiza lapho ngoba iyanisele, ichelele izitshalo. Imakethe isiza ngokuthi uyazi ukuthi ena le nto oyitshalile uyazi ukuthi abantu bazoyithola kuphi kanjani. Uma unawo imakethe, njengokuthi udayisa, udayisela isitolo, njengo-Spar, Pick n Pay, wazi isivuno sakho ukuthi sinemakhethe e-right. Ngisho kungasesiyo-ke imakethe ukuthi ena imakethe odayisa kuyona, khona emakethe ukuthi waziwe, uyi-advertise-ze. Utholukuthi izitshalo zakho ziyaziwa ukuthi ziyatholakala, nakuphi nendawo ezitholakala kuyo.

ipulazi ingakwazi ukuheha izivakashi zamazwe zamazwe, ngokuba ivezwe mhlampe ibe naneyinsuku zokuthi ena bebe-harvest-a, bevezele abantu ukuthi hhayi, kuvunwa kanjani, kutsalwa kanjani. Nanokuthi izinto ziqoqwa kanjani, hlampe kubekhona ogandaganda. Mhlampe ugandaganda unenqola, uneyitulo. Abantu bekhonjiswe ipulazi ukuthi kwenzakalani epulazini cause abantu abaningi abayazi indlela yokutshala nokuvuna, ukuthi iyenzakala kanjani. Bazi ukubona into ngoba zisesitolo. So, imakethe yepulazi ingabaheha abantu abanganalo ulwazi, abasuke bephuma emazweni angaphandle, befuna ukubona befunde.

Bathi umuntu uvuna okutshalile. So, njengamanje kuchaza ukuthi ukuyinikeleni kwami, ekuvikeleni kwami yimina engiyowuthola umkomelo ekuphileni ngokuzikhandla kwami. So, ngokwami bengayinika ukuthi njalo uma ngivuka ekuseni, ngithi ena i-motivation yami, ukuthi lokho engikuvukelayo ngizokubona umvuzo wako ekugcineni. Akufani nokuthi uvukela into ongayiboni. So, ekuvikeni kwami ngisho linetha, liduma, linjani, kodwa umsebenzi nje kuthiwa awupheli. Kodwa umvuzo ngiyakubona ekugcineni uma sengivuna.

Iyitshalo ezingatshalwa ezifundeni eyinamanzi alinganiselwe, iyitshalo eyinjengo-green pepper, pelepele, amadumbe, ubhatata, nobhontshisi, nommbila.

Nokuthi izivakashi zidla into esanda kuvunwa, into esenomsoco, into esa-fresh. Ngalokho ingaba indlela yokuthi imakethe ikwazi ukubiza nezinye izivakashi ukuthi zizovakasha epulazini. Nanokuthi kwaziwe ukuthi leli pulazi lenza ini. So, ingasiza ekumaketheni, nanokuthi kumele ngabe libhalnsiswa ukuthi okunye ukudla, liqhubekele likuvune, likuse eyimakethe zalo, liphinde likuzwise neyivakashi, ukuzwisa iyivakashi ukudla abakuvunayo. Bakuzwe abantu ukuthi kuvunwa ukudla oku-right la. Lokhu kuzokwandisa ukuthi kube isanda mlomo, abantu besho ukuthi, hhayi leli pulazi linekudla oku-right. Lapho kwandisa ini, ama-customer amaningi.

Nangamanzi ayikwazi ukuthi zithole amanzi anele ngoba vele amanzi asuke angekho and emadolobheni amanzi akhona agcine kubakhona into ecishe ifane njenge-loadshedding noma kukhishwe ama-water kani. Ama-water kani lapho khona utholukuthi abantu sebefika nezinto zokukhongozela, bakhongozelele amanzi. So, iyindawo nje vele eyishoda ngamanzi nazo ziba senkingeni, ngoba vele lama-water kani asuke ahambisa amanzi. Eyindaweni eyinjengaseyindaweni eyiswele amanzi , agcine angasayi, utholukuthi aqala emadolobheni agcine kulezindawo lezi eyivele yishoda ngamanzi.